Ngokuvamile amabhange awunikezi ulwazi oluphelele noma olucacile ngokuphelele mayelana nezimali ezikhokha njalo ngonyaka, njengezindleko eziphelele zesikweletu. Uma ekhangisa izinsiza zokubolekwa kwemali ezecile. Nazi izinto ezivame ukwenzeka, ulwazi luyenzeka lube lulinganiselwa noma lufihlwe ngabomu. Izinga lenzalo alisho konke. Ulwazi lubhalwa ngobuchwepheshe noma ngamagama . Ukungabi sobala kudala izikweletu ezingalawuleki. Okufanele kwenziwa, amabhange kufanele asize ngemali ephelele ezokhokhwa minyaka yonke, hhayi inzalo kuphela. Kudingeka kube khona ukufundiswa kwabathengi, ukuze baconde baconde izikweletu nendlela yokuzibala.

Ukuhamba kweminyaka nginethemba nesineke. Nginethemba ukuthi izinto zizothuthuka, koda insizakalo yamakhasimende ephansi iyachubeka nje. Ngiyazama ukuchumana, ngiyalinda, ngiyachazela, kodwa awukho ukutshintsha. Lokho kudala ukhungatheka okukhulu. Sengathi angibalulekile njengesiguli noma ikhasimende. Kuthinta ngisho nokuzethemba kwami, ngoba ngizizwa ngingathathwa njengomuntu obalulekile, kodwa-ke ngosuku engathatha isincumo sokuvala i-akhawunti, ngizizwa kukhuphuka umthwalo emahlombe, injabulo ethule njengokukhululeka.